Ndingamcebisa ukuba abe neentsimbi, ucingo okanye umtya, iinaliti zokuthunga, izikere, amacwecwe okanye iitreyi zokusebenza, kwaye iibhokisi okanye ibhokisi yokugcina iintsimbi.

Into abangayenza bangaqinisekisa kwimpatho kumanina okanye kumabhinqa, babaphathe ngendlela abangayithanda ngayo ukuba ukuba umntu yintombi yakhe angaphathwa ngayo. Bangatshintsha indlela yokucinga njengento yokuba xa ungumntu ongutata nawe unalo ilungelo lokuba ume ezimbizeni upheke. Bangahlali kwezaa ngcinga zakudala zokuba xa ungumntu ongutata awuvumelekanga uba mawupheke, funeke uhoyakale nezinto zangaphandle.

Ndingamcacisela ngokuba eli isiko lisiko labantu basetyhini abasengamantombi bethathwa besiya besisiwa kwinqanaba lokuba bebadala ngoku, ingabantu abangoomama abadala. Eli siko ke ndingathelekisa nelaa siko elenziwa ngabantu abangootata lolwaluko, nto nje eli isiko lohluke ngokuba eli le ntonjane awuyi entabeni, uvalelwa endlini elo thutyana lelo siko.

Eyona njongo ephambili ndingathi kukwakha ubuhlobo nosapho lwalo mfana okanye lwale ndoda eyawuthi itshate okanye ilobola le le ntombi leyo yelo khaya.

Kwizityalo ndingamcebisa ukuba atyale izinto ezifana namakhaphetshu, amazambane, ikharothi, itswele kuba ezo zinto ezo ziyakhawuleza ukuphuhla, zivunwe. Ngokwezemfuyo ndingamcebisa ukuba afuye iigusha kuba iigusha azisokolisi, iigusha buyela kowazo xa sele ziqhelile.

Abantu abathetha isiXhosa bangaqinisekisa ukuba kwiindawo apho kukhona abanye abantu bathethe isiXhosa. Ngoku bathetha isiXhosa, xa bembona lowo ungakwazi uthetha isiXhosa engabaqondisisi, bazame ukumncedisa, bamxelele ukuba elo gama lithile lithetha ukuthini.

Oku kuhlalelana kubanceda kuba baye bafundisane amalwimi wabo okanye ndithi amalwimi ahlukeneyo. Baye bafundisane neendlela abaziphatha ngayo kwiindawo abavela kuzo, ukutya okuphekwayo kwaye nesinxibo kweentlanga neentlanga. Loo nto leyo ke, ezo zinto ezo ke ziye zibaphucule nendlela yokucinga, nendlela yokuhlalelana, bayiqonde into yokuba bangumntu omnye nokuba bavela kwiindawo ezahlukeneyo.

Bangafundiswa beselapho entabeni ukuba abaveli kwiindawo ezifanayo, bavela kwiindawo ezahlukeneyo. Ewe lona isiko liyafana kodwa ke inkqubo neendlela okanye iimfundiso zesikrwala azisoze zifane nanini na. Ndicinga ukuba kubalulekile bayifundiswe loo nto besesentabeni okanye esuthwini. Loo nto ke inganqamla olu bulwalwano lwabo banalo kuba bazakuqonda ukuba omnye xa engayazi into ethile, mhlawumbi unobangela yinto yokuba akaveli kuloo ndawo omnye avela kuyo.

Indima yam kwelo khaya kukuqinisekisa ukuba imfuyo ivulelelwe kwaye imfuyo yonke xa funeke ibuyele ibuya iphelele. Indima yam kwelo khaya kukuqinisekisa ukuba ndiyancedisana notata welo khaya kwizinto ezininzi ezidibene nemfuyo. Izinto ezifana nokuphawula amatakane amatsha okanye imfuyo entsha. Izinto ezifana nokukhathalela imfuyo ethe yazala, mhlawumbi loo mfuyo leyo ayikhathalelanga amatakane wayo.

Ukupheka umqa kufuneka umgubo okanye umilimili, amanzi, ityiwa, iimbotyi ezibilisiweyo okanye ungasebenzisa iimfuno like imifino. Xa upheka ke umqa funeka ubilise amanzi, ugalele umgubo omncinci, uqhubeke uxovule. Uvale imbiza yakho uyiyeke ipheke. Uthi ke wakugqiba ungafaka imifuno yakho okanye ezo mbotyi ubuzibilisile, uqhubeke uzamise.